Xa ndingaba neWi-Fi endlini ndinganqwenela ukwazi ukukhonektha iifowuni nokuba zilishumi. Loo nto inokundinceda ngoba xa ndivizithelwe zizihlobo okanye kuvalwe izikolo abantwana bahleli ekhaya nabantwana bezihlobo bevakashele bakwazi ukukhonektha. ingase ingehli isantya sayo noba sezikhonekthe zonke ifowuni ngexesha elinye. Loo nto iyokwenza i-intanethi yonwabeleke futhi abantwana bakwazi ukusebenzisa ngomdla.

Abaphembeleli abaninzi kula makhasi onxibelelwano amakhasi onxibelelwano angawonwabeleki kakhulu kulutsha kuba babonisa bekwazi ukuphila impilo ekwinqanaba eliphezulu ngokuba ngabaphembeleli kuphela. Bengasibonisanga ukuba baqale basebenza nzima kangakanani ukuze bakwazi ukufika kweli nqanaba eliphezulu. Yenze loo nto ulutsha nalo lucinge ukuba ukuba ngumphembeleli kukuvele kuphela ukwazi ukuba negquba labantu abaninzi ungakhange usebenze nzima. Loo nto ke yenza ulutsha nalo lugqibele selusenza iimpazamo ezininzi kuba lifuna ukuba ngabaphembeleli baphile inqanaba lempilo eliphezulu.

Ii-soap operas zalapha eMzantsi Afrika zenza umdla kakhulu kuba zibonisa impilo esiyiphilayo or impilo ephilwa sisininzi sabantu. Leyo impilo yalapha eMzantsi Afrika ayinanqanaba eliphezulu kakhulu. Ithetha loo nto uba ushicilelo lwakhona ishicilelwa kwiindawo esihlala kuzo, ibhajethi yazo iphantsi. Kodwa ke xa uza shicilela iimuvi kuzofuneka ukwazi ukunyusa ibhajethi yakho, ukwazi ukuqesha iindawo ezikwinqanaba eliphezulu uzokwenza umdla, izokwenza umdla imuvi leyo.

Iifowuni kwezi ntsuku zanamhlanje zenza izinto ezininzi njengokuba ukusebenza umsebenzi okwi-intanethi ukwazi ukubhala ii-emails ukwazi futhi nokuba kumakhasi onxibelelwano apho uba ngumphembeleli khona. Ngumsebenzi nalowo akusafani nasekuqaleni apho besikwazi ukwenza i-phone call kuphela or ukudontsa umnxeba.

Inkonzo zokuzosuza, iinkonzo yostrimisho efana nooNetflix okanye iShowmax bezingeke zikwazi ukwenza inzuzo ebonakalayo ukuba bebengayibekanga imiqathango ekwaziyo ekwazi ekwazi ukubeka imida yefowuni ngeakhawunti enye. Loo nto iyokwenza ukuba iakhawunti enye isetyenziswe ngabantu abaninzi. Loo nto ke ithetha ukuba bona abathengisanga kakhulu okanye abanabalandeli abaninzi abazokwazi ukubhalisa emakhasini abo bakwazi ukwenza inzuzo leyo.

Ngumbono omhle kakhulu ukuba kube khona iWi-Fi yasimahla kwizikhululo zikaloliwe. Loo nto yenza umtsalane ebantwini bakwazi ukusebenzisa oololiwe kuba besazi ukuba bazokwazi ukunxibelelana nezihlobo zabo xa bekhwela uloliwe.

Ii-AI chatbot ezininzi ziphendula imibuzo engekho nzulu okanye zikunika isisombululo kwiingxaki ezingekho nzulu. Kodwa ke abathengi baye bangene kwi-AI chat box xa beneengxaki ezinzulu zabo. Ngoko ke ifuneka iikhampani ezininzi zikwazi ukwenza i-AI chat box ekwaziyo ukuxhumanisa okanye ukukudibanisa ne-consultant ngaphakathi kwekhampani leyo izokwazi ukukucacisela okanye ikuncede ngendlela oyifunayo.